Ngicabanga ukuthi enye yezindlela, ukuthi uma bezokhokha, bakhokhiswe isaphulelo, ngoba vele sekungabantu abadala, njengoba kuyaye kwenzeke nakwezinye izinhlelo zokuthutha emalokishini nasemabhasini. Uma ngabe behamba beya emadolobheni, bakhokha imali ekhokhwa izalukwazi namakhehla.

Ngibona ukuthi ayikho inkinga ngendlela izitimela ezihamba ngayo, noma zihamba kancane, nanokuthi izindleko zakhona zikufanele.

Ngibona ukuthi izodala ukuphazamiseka okukhulu kumaketanga okuthengwa kwempahla. Ngoba abasebenzisi zimoto kuzobadla kakhulu ephaketheni, ngoba imali izobe isinyukile.

Ngicabanga ukuthi indlela eyenziwe ngayo isithuthu leso, indlela esenziwe ngayo kube nendlela yokuthi bayakwazi ukuhlala ngaphakathi benethezeke, bahlale endaweni entofontofo, nokuthi bangadlalelwa umsakazo ukuze bakwazi ukulalela, nomqondo wabo uzokwazi ukuthola indlela yokucabanga, nazo zonke lezo zinto ey'fana nalezo.

Bengingaqinisekisa ngokuthi ngihlele ukukhetha isikhathi esikude, noma ngisheshe, ngisheshe ngithenge ithikithi ukuze amanani engizowakhokha abe phansi, njengokuthi, mhlawumpe ngithenge ithikithi kusasele izinyanga ezintathu. Ngaloko ngiyothola ithikithi lami ngamanani aphansi.

Ngingakala ngokuthi ngithi isishiyagalombili, ngoba akukaze kwenzeke ngafica ibhasi lingcolile, noma lonobunuku ngaphakathi. Ngiyaye ngibone ukuthi zonke izinsuku ekuseni, amabhasi uma ephuma esikhumulweni samabhasi, ayaye aphume esanda kuhlanzwa, esanda, besanda kuwashanela bese bewahlanza nagamanzi.

Izingxenye ezinhle ukuthi, inani elikhokhwa ebhasini lincane, alilingani nezinye izithuthi zabantu. Kanti lezi ezimbi, ukuthi ibhasi liyathathela, lithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.

Ngicabanga ukuthi azenzi ngokwanele, futhi kuyadingeka kwengenziwe kwingqalasizinda.

Indima angabanjwa uhulumeni wasekhaya, ekuqinisekiseni ek'tholakala amabhasi okuthembekile, ukuthi engenelele ngokuhlolwa amabhasi, phecelezi uma sithi inspection, ukuthi asesimweni esihle sokuthi angagibela abantu abahambayo, abawasebenzisayo.

Ezinye izinto zokuhamba engizicabangayo, amatekisi nezitimela. Amatekisi mahle ngokuthi ayashesha, uyashesha ukufika edolobheni, kodwa okungekuhle ukuthi, izingozi zingenzeka noma inini. Bese kuba izitimela. Izitimela zona zithatha kude ukufika edolobheni, ngoba zihamba kancane.

Ngibona ukuthi kwanele, ngoba kunamabhasi ahamba ngomgwaqo kathelawayeka, kanye namabhasi ahamba ngemigwaqo yangaphakathi eguduzayo. Manje umgibeli unelungelo lokhuthi akhethe ukuthi iliphi ibhasi athanda ukuhamba ngalo. Ngibona kwanele.

Ngangasiza ngokuthi ngandise abasizi babagibeli, ukuze babesize ngokuthatha izikhwama zabo namapotimende abo, la kutholwa khona izimpahla uma besuka endizeni, ukuba babephelezele bayobabeka la ekugitshekwa khona izinto zokuhamba uma usuka esikhumulweni sezindiza. Ngoba, uma umgibeli enomthwalo ominingi kuba nenkinga yokuthi uzohamba kanjani uma ngabe ehamba yedwa.